Khale ka ha ri na tihomu eka hina, papa mina a va ta pfuka nampundzu va ya tshangeni, va khome xibaketani, va khome na xitulu. Va fika va veka xitulu lahaya tlhelo ehansi ka mavele ya homu, va sungula ku senga va kamela hi mavoko. Va kamela hi mavoko ku kondza xibaketani xi tala. Va heta va ya ma sefa, loko va heta ku ma sefa masi lawa hi kona hi nga ta sungula ku ma tirhisa, hi dya hi tiphina.

Huku yi hluvisiwa masiva hi ndlela leyi, u virisa mati, ya vila swinene u heta u dlaya huku u yi chela kwalaya ndzeni ka mati yo vila. Loko u yi cherile matini yo vila tinsiva letiya ta olova, u heta u sungula ku susumetela tinsiva hi yin'we yin'we hi mavoko.

Masi ya pfuna ngopfu hi ku aka miri na ku tiyisa e marhambu eka vana ni le ka vanhu lavakulu.

Swin'wana a ku va ntiyiso, swin'wana a ku va ku tivulavulela. A yi fane yi dlayiwa hi ndlela leyi. Yi bohiwa, yi khungiwa, yi hetiwa matimba hi ku tlhaviwa la xikarhi ka nhloko. Loko yi heta ku tlhaviwa la xikarhi ka nhloko, yi heta yi tlhaviwa la nkolweni yi tsemeleriwa, yi xekiwa nkolo.

I ntirho wa n'wanuna wa kwalaya mutini. Hikuva loko ko yevula vanhlonge ya xisati, a swi yila naswona a swi vangela hi e switandzhaku swo ka swi nga tshamisekanga.

Hikokwalaho ko mavoya a ma dyiwi, naswona ya nga vabyisa munhu.

Ya pfuneta ku nonisa e misava laha swibyariwa swi nga byariwa kona, ya tlhela ya endla swibyariwa ku swi kula hi ndlela ya kahle, swi tlhela swi dyeka.

Swi endla leswaku misava yi kota ku nona leswaku ku byaleka. Na leswaku loko swibyariwa swi byariwile swi nga fi kambe swi hanya.

Ndzi nga hlawula manyoro lama endliweke ekaya, hikokwalaho ko wona ya va ya nga cheriwanga e tikhemikhali leti ti nga vavisaka swibyariwa eku ya mahlweni. Naswona lama endliweke ekaya ya lulamile ku kurisa swibyariwa hi ndlela ya kahle hi nkarhi wa wa swona. Naswona ya endla leswaku misava yi tshama yi nonile hi minkarhi hinkwayo.

Va nga tirhisa byasi ro oma va ri katsa na thyaka ra tihuku, kumbe ra swifuwo swo karhi, va katsa na mati va hlanganisela ndhawu yin'we.

Ndzi nga twa ku vava hikuva loko u ri murimi a swi talanga u kota ku ti endlela e manyoro ekaya, loko u va u rima e ndhawu leyikulu. Se manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta swinene eku rimeni ka ndhawu leyikulu.

Ti pfuna hi ndlela leyi. Loko van'wamapurasi va byarile swibyariwa swa vona switsotswana swi fika swi dya swibyariwa, hi makumu a va nga ha koti ku xavisa swibyariwa kumbe va tshovela va dya ekaya. Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti fika ti pfuna hi ku sivela swibyariwa ku swi dyiwa hi switsotswani.

Tikhemikhali leti ti nga vangela mavabyi eka vanhu, naswona ti nga tlhela ti vangela rifu.

Ndzi nga va byela leswaku tikhemikhali leti ka siku ra mundzuku ti nga ha va vangela switandzhaku swo biha. Hi ku va vaviseka swilo swa vona leswi va nga swi byala kumbe hi ku vabyisa vanhu. Naswona nkarhi un'wana swi nga vanga rifu exikarhi ka vanhu.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali, swi vula leswaku swibyariwa swa vona hinkwaswo swi ta dyiwa hi switsotswana. Naswona swi ta onhaka swi tlhela swi vangela van'wamapurasi ku lahlekeriwa hi mali, hikuva a swi nge koteki ku va xavisa swibyariwa swo dyiwa hi switsotswani.

Tikhemikhali leti ti hetelela ti onha misava leyi ku byariweke ehenhla ka yona, naswona ti endla leswaku swibyariwa swi nga kuli hi ndlela ya ntumbuluko. Swi tlhela swi vangela mavabyi eka vanhu lava va swi dyaka.

Tikhemikhali eka vurimi ti nga endla leswaku misava yi va yi nga ha noni hi ndlela ya ntumbuluko. Naswona swifuwo loko swi ya dya swibyariwa leswi swi nga na tikhemikhali swi endla leswaku swifuwo swi vabya swi hetelela swi nga ha ri eka xiyimo xo lungha, xo swi nga hetelela swi dlayiwa swi dyiwa.

Swi ta endla leswaku vuhumelerisi bya swakudya byi andza, naswona swi ta endla leswaku mixavo yi ya hansi. Swakudya swi nge he durhi ku fana na loko vurimi byi tirha hi swilo swa tikhemikhali, leswi swi tirhisaka mali yo tala.

Ku cinca ka maxelo naswona misava loko yi nga . Naswona va va va lava leswaku swilo swa vona swi hatla swi kula va ta kota ku xavisa swi ta kota ku dyiwa.

Tani hi n'winyi wa purasi ndzi navela ku tivisa vanhu hi purasi ra mina ra tidiriva ndzi byale tidiriva epurasini ra mina leti nga ta ku loko se ti upfile ti tekiwa ti ya endliwa vhinyo vhinyo leyi na yona yi ta va yi endliwa kwala purasini ra mina yi tlhela yi xavisiwa kona.

Ndzi nga byala epurasini ra mina matamatisi, miroho yo fana na xipinachi na tinyawa ndzi tlhela ndzi byala tidiriva ndzi tlhela ndzi byala maapula na ti-strawberry ndzi tlhela ndzi byala ti-green pepper ndzi tlhela ndzi byala tinyala swilo leswi ndzi ta swi byala hikokwalaho ko i swilo leswi hi swi dyaka hi masiku hinkwawo naswona swi nga ndzi endlela mali yo tala loko ndzi swi xavisa.

Ndzi nga byala timanga leti to tlhotlhoriwa ti vitaniwaka ti-peanuts ndzi nga byala ti-peanuts hikuva hi tona ti dyiwaku ngopfu haleni ndzi tshamaka kona lexi ndzi faneleke ku xi tekela enhlokweni loko ndzi byala timanga leti i ku va ndzi va ndzi ri na mati yo tala kusuhana ndzi fane ndzi endla leswaku ku tshama ku karhi ku cheletiwa naswona ndzi endla leswaku misava yi tshama yi karhi yi ri kahle.

Ndzi nga endla leswi vitaniwaka ku borha mati kumbe ndzi hoxa mathanga ya mati leswaku mati ma tshama ma ri kona hi ku va ku ri na vu nkayivelo bya mati loko ndzi ri na swilo swo fana na borehole mati ma ta tshama ma karhi ma huma hi minkarhi hinkwayo.

Swifuwo swi fanerile ku tlhaveriwa ku sivela mavabyi yo karhi ehenhla ka swona na ku sivela va swi tluletana mavabyi na ku ya tluleta hina vanhu hi nga ta va hi karhi hi swi dya naswona swi endla leswaku rihanyo ra swifuwo ri va ri tshamisekile.

A ndzi ta hambanisa swifuwo leswi swi nga khomiwa hi vuvabyi ndzi swi veka etlhelweni ro karhi ndzi swi hambanisa na swifuwo leswi swi nga si ku vabyaka ndzi heta ndzi endla leswaku swifuwo hinkwaswo swi kuma murhi kumbe ku tlhaveriwa naswona ndzi nga endla leswaku vuvabyi lebyi byi nga ha vuyi hi ku tshama ndzi karhi ndzi tlhavela swifuwo swa mina.

Hlantswa u tlhela u omisa laha meleka wu humaka kona laha ka homu loko u heta u hlamba mavoko u heta u mbala swimandlamandla kumbe ti-gloves loko u heta u sungula ku senga meleka wa vusungulo u senga wu huma ku cukumeta hikuva wu nga va wu huma wu nga tshamisekanga loko u heta ku ri kona u sungula ku senga meleka loko u heta u endla leswaku switirhisiwa hikwaswo leswi u swi tirhisaka wa swi hlantswa u tlhela u swi basisa hi swisibi kumbe tikhemikhali leti ti vitiwaka .

E-e a ndzi se tshama ndzi vona xifuwo xo karhi xi karhi xi sengiwa masi kambe ndzi nga navela ku swivona ndlela leyi xi sengiwaka ha yona a ndzi swi tivi ku swi sengiwa njhani.

Ntsengo wa mali leyi ni nga yi hakela wu ta tlakuka hikokwalaho ko tihuku ta ku hluvuwa ti teka nkarhi swinene naswona ku hluva huku i ntirho lero mi fanele mi hakela ntsengo wo karhi a tlhelo ku ri mi hluveriwa tihuku ta n'wina.

Ndzi langutela mbewu yo ka yi nga omanga naswona mbewu leyi yi nga ta endla leswaku swilo leswi ndzi swi byalaka swi va na mbuyelo wa kahle loko mbewu yi nga kamberiwanga swi endla leswaku swilo leswi u nga ta swi byala swin'wana swa swona u nge koti ku swi tshovela.

Swi antswisa switsotswi na mavabyi ehenhla ka swibyariwa swi tlhela swi antswisa soil erosion swi tlhela swi endla rihanyo ra misava ku ri ri va kahle swi tlhela swi hunguta a ngopfu matirhiselo ya tikhemikhali.

Timpfula ta ku na ti nga yimi ku hisa ngopfu ndhambi dyandza hi swona swi endlaka leswaku swakudya mphakelo wa swona wu hunguteka ku cinca ka maxelo eka nsirhelelo wa swakudya ndzi nga endla leswaku hi byalwa kumbe ku rima endhawini leyi hi swi tivaka leswaku a yi fikeleli ngopfu hi dyambu swinene kumbe ku fikelela ngopfu hi tindhambi.

Ndzi vona va nga tirhi kahle hikuva va tirha tiawara to tala swinene va lo yima naswona va ri ehansi ka dyambu naswona a va fanelanga ku tshama hansi va fanele va tshama va ri ku tirheni naswona mapurasini man'wana ku va ku ri na swilo swo tala leswi swi nga va lumaka loko va karhi va tirha.

Ndzi vona swi nga lulamanga naswona ndzi vona swi ri na nghozi hikuva navusiku va nga lumiwa hi swilo kumbe ku ngheneriwa hi vanhu va heta va va endla nsele.

Ina ndzi vona swi pfuna ka ku fikisa swilaveko swa vona hikuva a swi fani na ku va u lo tshama ekaya u nga kumi nchumu naswona va kota ku xava swakudya ekaya va tlhela va endla swin'wana na swin'wana leswi swi va ku swi laveka kwalaya emutini.

Purasi ra mina ri ta fuwa ti-berries vatirhi va mina ndlela leyi ndzi nga yi kunguhata ku tiyisisa leswaku mi va mi hlayisekile hi le ndzi ta va ndzi thorile ma-security lawa va nga ta famba va karhi va mi languta hi minkarhi hinkwayo kumbe ku patrol-a ndzi ta tlhela ndzi endla leswaku ndzi vita va ku pompela va ta va ta pompela leswaku mi nga lumiwa hi swilo loko mi karhi mi tirha naswona ndzi ta endla leswaku loko dyambu ri hisa mi tirha mi karhi mi tshama hansi kumbe mi kuma nkarhi wa ku nwa mati.